Abalimi sebebhekene nenselelo enkulu njengala KwaZulu Natal, sesihlezi sinyathelwa zimvula njalo njalo. Engingakusho ukuthi kumele uhulumeni angenelele, indlela yokunciphisa indlela esilahla ngayo udoti, leyo edala ukuthi kube khona i-climate change. Uhulumeni kufanele angenelele asifundise ukuthi umuntu angalahli phansi kumele sithathe udoti siwufake emgqomeni. Nokuthi indawo yethu ihlezi ihlanzekile, sihlezi silindele izimo zezulu ngaso sonke isikhathi. Ngoba isimo sezulu sidalwa umoya ongcolile, ehlezi thina esiwenzayo.

Kuyinselelo enkulu ngoba kukhona abantu abangafundisekile ngokuphatha imfuyo nokwandisa imfuyo yakhe, nendlela okugaywa ngayo iy'hlahla. Kufanele kutshalwe iy'hlahla ey'ningi ngoba iy'hlahla siyazidinga uma kukhona umoya omkhulu ngoba uyakwazi isihlahla ukuwubamba lowo moya noma kukhona izulu elidumayo. So, uhulumeni kumele angenelele ey'ndaweni zasemakhaya, la ekukhiqizwa khona iy'tshalo, la kukhiqizwa khona ukudla esikudlayo. Nokwenza izinto, ney'khuthazi ey'fakwayo ey'tshalweni ukuthi zisheshe zikhule.

ukuze ingxabano yamanzi ingabi khona, kumele afake amapitsi amaningi endaweni, afake amapitsi endaweni nga-ten noma ngawu-fifteen ukuze wonke umuntu akwazi ukuthola amanzi.

Angiwuboni umthelela omumbi ukuya ku-oganikhi, angiwuboni, ngoba lokho kuzosiza ukuthi amagrebhisi akhule ngokushesha ukuze kukhiqizwe iwayini. Kunokuthi kulindwe kufike isikhathi, la ekuvunwa khona amagrebhisi. Ngoba isithelo nesithelo kunesikhathi salo, isikhathi sawo sokuvuna khona.

Ngingakhetha ingulube ngoba ingulube iyona ebiza kangcono esitolo, iyona ehambayo kunalezi ezinye izimfuyo ey'khona.

Iy'tshalo ey'thandwa abatshali abasafufusa endaweni engihlala ngakuyona, ukherothi, ubhithrudi, isipinashi. Ngoba lezo y'tshalo azinazo isikhathi sokuthi zitshalwa ngale sikhathi esiwukuthi, cha. Usitshala noma inini ziyakhula kahle, azibi nankinga.

Engingakusho ukuthi uhulumeni angavula amakilasi. Kulawo makilasi kube awonyaka, kulo uwonyaka, bese efaka isitayiphenti. Lokhu kuzokwenza ukuthi intsha igqugquzeleke ukuthi ikwazi ukufunda ngezolimo. Ukuze ikwazi ukufunda ukuthi uma ulima uyayigxosha indlala esitofini, uyayigxosha indlala emphakathini wakho ngoba ngeke umubuke omunye umuntu elambile. Uhulumeni uma ezoqala la makhono, amakilasi amakhono, uyazi ukuthi umuntu omusha uthola isente noma isente lokugibela, athole isente lokubuya. Bazokwazi ukugqugquzeleka ukuthi bafunde.

Mina ugogo wami ngikhula, ngikhule ugogo wami enengadi la atshala khona. Wayenesikhathi sokutshala ummbila, enesikhathi sokutshala amadumbe. Ubesifundisa ngesihlabathi ukuthi isihlabathi uma sisuke sivunde kanje, utshala kanje kanje. Sagcina nathi sesifunda sekusegazini, nathi sesiyatshala manje. Sithanda kakhulu ukutshala isipinashi, okherothi, namaklabishi.

Izinyosi zithanda kakhulu izimbali. Khona le mbali le ekuthiwa imbali e-yellow, ngokwazi kuthiwa i-Protea. inyosi, zihlala khona lapho zikhiqize zikhiqize uju, zakhe indawo la ey'zokhiqiza khona uju. Uma unendawo nje eney'mbali, ukhiqiza nje uju oluningi.

Ukulima kuyaphilisa ngoba awulali ungadlile. Into thina esithanda kakhulu ukuyitshala, ukherothi, ubhithrudi, iklabishi, ispinashi. Uyazi ukuthi namhlanje kuzodliwa ispinashi, kusasa kudliwa iklabishi, kusasa kudliwa isobho elinokherothi phakathi. Awulali ungadlile uma utshalile uyakwazi ukuphila.

La engaqala khona ukutshala ngaqala ukutshala isipinashi. Indawo la engatshala khona yayivunde kamunandi, ngoba isonto nesonto nami ngiyokha laphaya engadini yami. Isipinashi sami sasisangivuma. Lokho kwangipha intshisakalelo ukuthi ngiqhubeke njalo nokutshala.

La engihlala khona kunesikhathi la amanzi ahamba khona. ngaleyo ndlela iyona ndlela abonga ngayo amanzi. Amanzi ekuseni ayahamba aphinde futhi ahambe nasebusuku. Indlela uhulumeni a-onga ngayo amanzi kule ndawo engihlala kuyo.

Okokuqala amathuba omsebenzi. Bese kuba ama-internship, azoba ne-stipend. Lapho akekho umuntu ongeke afunde ngezolimo. Wonke umuntu uzoba naleyo ntshisakalelo ukuthi kumele avuke ayofunda aze abe nolwazi.

Indawo engihlala kuyona iseThekwini. Iy'tshalo engijwayele ukuy'tshala, ubhithrudi, ukherothi, iklabishi. Kwesinye isikhathi khona umango, amampentshisi. Ziyavuma-ke uma zitshaliwe zikhula kahle, kufika isikhathi sakhona sizidle futhi.

Akukho abangakunqanda ngokufaka ukudla emathinini ngoba ngibona mina kukhona okungcono kunokuthi kufakwe eplastikhini. Uplastikhi awalunganga.

Ukusebenzisa umanyolo emhlabathini wakho kungenza ukuthi umhlabathi ubuye ubuyele esimeni bese ukwazi ukutshala iy'tshalo zakho njengenjwayelo.

Umuntu, umuntu uma ephethwe uphenyane kumele aye emtholampilo. Lapho uhulumeni ilapho efake khona isandla ukuthi aye emtholampilo, bayomuxilonga, anikezwe izimfanelo zokuthi ehlise uphenyane. Angabi phambi kwabantu ngoba uphenyane lumbi luya thelelelana. Akaye nje okokuqala nje emtholampilo.

Ukuthi kutholakale indawo enkulu la okwaziwa khona ukuthi kule ndawo le kutshalwa iklabishi lodwa, kule ndawo le enye, kutshalwa okherothi obhithrudi. Lapho umkhiqizo ukhula ngendlela onomsoco, ozoba nempilo uma abantu bewudla. Nokusebenzisa umanyolo, kuyakulekelela ukuthi isithelo sikhule ngendlela.

Okovolo, ngazi ukuthi uvolo utholakala esiklabhini ukuze kwakhiwe izinto zokugqoka. Kwesinye isikhathi kunesitshalo sakhona sikavolo la, ukuba khona isikhathi la kuyovunwa khona uthathwe wenziwe, wakhiwe izinto zokulala izinto, umcamelo, izinto zokugqoka uya ey'cathulweni. Kubalulekile kakhulu.